Loko n'wana i ri jahha ndzi ta n'wi xavela tinjhovo kambe loko n'wana u ri nhwana nhwanyana i fanele a xaveriwa xibelani se swi ta ya ku xibelani ndzi n'wi xavela xini hikuva swibelani a swi fani naswona na mintsengo ya kona a yi fani xibelani a xi fambi xi ri xoxe xi famba na tintangu to cina hi tona xibelani se loko a ri nhwana a ndzi ta n'wi xavela xibelani ku katsa na tintanghu to cina xibelani hi tona.

Vuhlali bya nkhuvo wa ndhavuko byi hambanile na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko u byi kuma loko u ya thwasa loko u ya thwasa u vitanile hi mikwembu leswaku u ta va n'anga hi kona laha u kumaka vuhlalu bya tin'anga kasi vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko u ngo byi xava kwihi na kwihi ivi u ti ambalela ivi u ti sasekisa.

Eka munghana ndzi lo tirhisa vutivi vokokwana va nga ndzi siya na byona byo rhunga vuhlalu loko u lava ku dyondza ni kombela leswaku u ni vhakela ivi ni ta ku komba hikuva vutivi lebyi a hi byo hundzeriwa hi ku vulavula byi lava leswaku munhu a dyondzisiwa hi mavoko kunene kutani ndzi kombela leswaku u ni vhakela ivi ndzi ta ku dyondzisa hi mavoko inkomu.

N'wana mhani xibelani xi olovile ku xi cina xi lava ntsena leswaku u zinginisa tinyonga ku katsa na xi olovile swinene ndzi kombela leswaku loko u kumile nkarhi hambiloko ni ri jaha u ndzi vitana ivi ndzi ta ku dyondzisa xona hikuva masiku lawa xibelani xi ciniwa hi vavasati ku katsa ni vavanuna se a ndzi kombela u ndzi byela ivi ndzi ta ku dyondzisa inkomu.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va ambala tinjhovo leti nga endliwa hi dzovo ra swiharhi ngopfungopfu swimbutana va tlhela va ambala na miceka ya ntima kasi emilengeni va ambala maphaxani.

Vavasati eka ndhavuko wa Vatsonga va ambala mihizu miceka ku katsa na swibelana kasi emilengeni va ngo ambala maphaxani va tlhela va ambala na vuhlalu va tlhela va ambala na maduku mihlovo yo hambanahambana.

Mina nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Benny Mayengani ndzi n'wi rhandzela leswaku u anamisa ndhavuko wa Vatsonga hikuva u yimbelela hi Xitsonga a nga chavi ku vuma nghoma ya sungula yi ya tlhela yi ya hela hi Xitsonga u ti nyungubyisa hi Xitsonga xa ka hina leswi swi endla leswaku ndzi n'wi rhandza ngopfu hikuva Matsonga yo tala masiku lawa a wa tinyungubyisi hi ndhavuko wa vona hambi ku ri tinqambi letin'wani ti yimbelela hi xinghezi kambe yena hayikhona Xitsonga ntsena.